Itshwayo lokuthoma kubona abantu abajame emnyango bangakghoni ukungena ngaphakathi. Nokubona abantu abajamili emafasdereni bangahlalanga phasi. Nokubona abanengi basajamile phasi, bangakagibelanga khona.

Ngombana ukudla ukuthi kusuke la kukhona kuye eenthabathabeni zeentolo lathina sikufinyelela khona ukhanjiswa ngamathraga wona lawo aberegisa iimbaseli. Yeke nakukhuphuka iimbaseli kumele nokudla kukhuphuke ngombana abantu laba abalayitjha ukudla namkha abathengisa ukudla mdele babhadale iimbaseli bonyana ukudla kufinyelele kithi abathengi.

Ihluka ngokuthi emadorobheni iyatjhipha namkha ibangcono ayibizi khulu kunasemakhaya. Unobangela yingoba la isuka khona, iya emadorobheni ifika msinyana. Yeke emakhaya kukude. Lokho kwenza bonyana bakhuphule iintengo abazokubhadelisa yona. Neendawo abakhamba kizo, nama-intjhorensi ebawabhadelako nangabe indawo ikude bakhuphula imali ekufanele uyibhadale.

Bathinteka kumbi ngombana bayasuduzwa. Abantu nabo basuke bajarhele ukungena ngesintemeleni. Abantu abanarhelebho kuhle. Noma sebaphakathi, bahlaliswe kabuhlungu ngombana abantu baqindezelene. Nabo bagcine sebahlangahlangene khona lapho.

Zingaqedwa ngokuthi kutjhugululwe imithetho yendlela yamathraga akhamba ngawo ebusuku. Njengokuthi amathraga ebusuku kumele angajami kuma-stop sign. Akhambea njengama-ambulensi. Kuthi emini amathraga makakhambako endleleni kube khona iimoderanyana ezincani ezigade wona bonyana kungadlelezela.

Ngingabala ukuthi lapha estatimeleni singena ngokulandelana kwethu. Ofikentangi ungena ntangi. Kuzakuba neendawo lapha kuhlala khona abantu abakhubazekileko, wafunyanwa khona uyoku uhlawuliswa. Eentimeleni akujamanywa emnyango. Wabonakala ujame emnyango uyokuhlawuliswa namkha ukuqotjhwe unomphela station seentimela. Isitimela masesizele sebenzisa ezinye iindlela zokubuyela ekhaya singajami namkha sitjhovane phakathi kwesitimela.

Intengo yesitimelela iphasi kuneyebhesi neyamateksi ngombana sona sikghona ukulayitjha abantu abanengi ngesikhathi sinye. Yeke sikghona ukwenza inzuzo enengi, ngesikhathi sinye. Kuthi ibhesi nayo iphezudlwana kuneteksi. Kuthi intengo yakhona ingabi phezulu futhi kuneenteksi ngombana nayo ikghona ukulayitjha abantu abanengi. Ikghona ukwenza inzuzo ngokwesikhatjhana. Kuthi intengo yeteksi ibe phezulu ngoba yona ilayitjha abantu abancani. Yeke inzuzo kumele bayenze ngenani lelo abalikhwezileko.

Lisiza bonyana kubelula ukuhlanganyela ama-trains neemodera.

Ukubanjwa ikunzi. Ukuthathelwa izinto zakho ungafuni. Ukuthathelwa imali, umaliledinini, nephahla nokhunye.

Isikhathi sangamasa, abantu nabavukela ukuya emberegweni. Nokutjhinga kwelanga abantu nababuya emberegweni.